Ezemfundo nokuqwashisa, imfundo yezempilo yokuzala. Abasebenzi bezempilo bomphakathi banganikeza imfundo ngempilo yokuzala, ukuvimbela ukukhulelwa kanye nezindlela zokuvimbela inzalo. Ukufinyelela emphakathini. Abasebenzi bezempilo bomphakathi bangafinyelela kumalungu omphakathi, ikakhulukazi intsha nabantu abadala abasebancane. Ukuhlinzeka ngolwazi kanye nokwesekwa. Ukusatshalaliswa kokuvimbela inzalo. Ukulandela ukwesekwa. Abasebenzi bezempilo bomphakathi banganikeza ukweseka okulandelayo, ukuqiniseka ukuthi amalungu omphakathi asebenzisa izindlela zokuvimbela inzalo kahle nokungaguquki.

Izinhlelo zokuqeqesha ezigxila ezindaweni zasemakhaya, ukunikeza uxhaso lwezemfundo nezinkuthazo zezemfundo eqhubekayo nokuqasha okubhekiswe kulo lolohlelo, imihlolo yokuncintisana kanye nenzuzo. Nikeza amaholo ancintisanayo inzuzo kanye nebhalansi yempilo, ukuheha nokugcina abasebenzi bezempilo ezindaweni zasemakhaya. Ukuzibandakanya nemphakathi yasendaweni, ukuqwashisa ngemisebenzi yezempilo yasemakhaya. Futhi ukhuthaze ukubaluleka kwensizakalo zezempilo. Sebenzisa izinhlangano zasekhaya, njengezikole nezikhungo zomphakathi ukuhlinzeka amathuba okuqeqeshwa kanye nemisebenzi yabasebenzi bezempilo basemakhaya.

isiguli bese uqoqa umlando ofanele wezokwelapha kufaka phakathi izimpawu, allergies kanye nemiphumela yokuhlolwa kwangaphambilini. Thola imvume nolwazi usuka esigulini. Chaza inqubo yokuhlola, izingozi ezingaba khona nezinzuzo. Lungisela indawo yokuhlola, uqinisekise ukuthi ihlanzekile, inomoya kahle futhi ifake izimpahla ezidingekayo. Qoqa amasampulu usebenzisa amasu, unyulule neziqukathi. Faka amasampulu ngokunemba nangokucacile, okufaka phakathi ukuhlola iziguli nolwazi lokuhlola. Gcina futhi uhambise amasampula njengokusho kwezinqumo ezimisiwe. Qiniseka ubuqotho nokuphepha.

Imithi ye-TB ingadala imiphumela emibi, njengesicanucanu, ukuphalaza nokukhathala okungathinta imisebenzi yansuku zonke. Ukwelashwa kwe-TB kuvamise ukuthatha izinyanga eziyisithupha kuya ku-nine. Kudinga ukubambelela kwemithi okungaguquki. Ukuxilonga kwe-TB kungadala ukucindezeleka okukhulu nokukhathazeka okuthinta impilo yezengqondo nobudlelwane. Ukwelashwa kwe-TB kungadinga ushintsho emsebenzini noma amashejuli esikole ukuze ukwazi ukuhlalisa izigaba ngezigaba zemithi nokulandela kahle ama-appointment. Ukwelashwa kwe-TB kungabiza kakhulu ngisho nangomshwalense wezempilo, okuholela ekuxineni kwezimali. Isikhathi sokusebenza noma amahora ancishisiwe, ngenxa yokulashwa kwe-TB kungahle kube nomphumela omubi wokulahleka kwezimali.

Isigaba esinamandla izinyanga ezingu-two kuya kweziwu-three. Imithi yokuqala isetshenziselwa ukubulala amagciwane e-TB futhi inciphise izimpawu. Isigaba sokuqhubeka, izinyanga ezingu-four kuya kwezingu-six. Imithi yokuqala iyaqhubeka nokuqiniseka ukuqeda ngokuphelela kwamagciwane e-TB. Ukwelashwa komugqa wesibili, izinyanga ezingu-twelve kuya kwezingu-twenty-four kusetshenziselwa iziguli ezine-TB engazweli emithini noma labo abangakwazi ukumelana nemishanguzo yomugqa wokuqala. Umphumela , kuhlanganisa kwemithi yokuqala yomugqa ukuthuthukisa ukusebenza kwawo ngakunye. Kubenza babe namandla okumele bamelane namagciwane e-TB

Izinqumo olwazini olufanele kunika amandla abantu abakhubazekile ukwenza izinqumo ezino lwazi mayelana nempilo, imfundo kanye nemisebenzi. Ukumelana nokwazisa okufinyelelekayo, ukufaka amandla abantu abakhubazekile ukuba bakwazi ukuzimela, ubakhuthaze ukuzisebenzela. Ukufinyelela okulinganayo ko lwazi olufinyelelekayo lwezemfundo kanye nezinsiza kusebenza zemfundo kungasiza abantu abakhubazekile ukufinyelela ezifundweni kanye nokuqeqesha kwamakhono okuholela emathubeni angcono bokuqashwa

Iziguli zizizwa zikhungathekile ngenqubo yokwelashwa, isikhathi sayo noma ukuntuleka kwenqubekela phambili ebhekana nokukhathazeka ngekusasa, imiphumela yokwelashwa noma izinkinga ezingaba khona. Zizizwa zingenathemba zidabukile noma zinqanyuliwe kwabanye ngenxa yokulashwa kwe-TB.

Izindleko zomuthi eziphezulu zingaholela ebunzimeni bezezimali ezigulwini. Kungenzeka ukuthi bayeke noma kubabambezele ukwelashwa. Izindleko eziphakeme zingakhawulela ekufinyelela kwemithi ebalulekile, ikakhulukazi kubantu abasengozini njengabantu abadala, abantu abahola kancane nalaba abanezimo ezingamahlalakhona. Umthwalo wezezimali wezindleko zemithi ungadonsa izinkinga zezempilo okuholela ekunciphiseni imali kwezinye izinsizakalo ezibalulekile zezempilo.

Imikhiqizo engagunyaziwe ingaqukata izinto ezinobuthi ezingadalwa ubuthi, ukulimala kwesitho noma ukufa. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo engagunyaziwe kungadala ukungezwani kwemzimba, ukucasuka kwesikhumba, izinkinga zokuphefumula. Imikhiqizo engagunyaziwe ingasebenzisana nemithi kadokotela okuholela ekuphendukeni okunzima okusebenza kahle okuncishisiwe noma ukwenyuka kokuthi

Amapulatifomu we-telemedicine angaxhumana nogogo nabasebenza ngezempilo ukude. Behlisa isidingo sokuhambela esibhedelela kwabantu. Iy'nsizakalo ze-telemedicine nazo zinganika amandla okuqhapha okukukde iy'mpawu ezibalulekile, ukuvumela ochwepheshe bezokunakekwelwa bempilo ukulandela impilo kagogo, futhi banikeze ukungenelela okufika ngesikhathi.

I-Antiretroviral Therapy, ukwelashwa okujwayelekile kwe-HIV okuhlanganisa imishanguzo eminingi yokucindezela leli gciwane, ukunamathela kuma-regiments akwelashwa okubalulekile ekufezekisa ukucindezela kwegciwane. Ukuvimbela ukumelana nezidakamizwa, futhi kugcinwe impilo yonke. I-transmittable, you is equal to you. Lapho i-HIV icindezelwa amazinga angabonakali, ingozi yokudlulisela kwabanye, i-zero nge-zero ngempumelelo.

Uhlelo lwe-ramp, le mojuli oluhlanganisiwe olungahlanganiswa kalula futhi luhlakazeke luvumela ukuguquguquka nokuvumelana nezimo. Uhlelo lwe-ramp olune-gradient elungisekayo livumela ukuba lwamukele izinhlobo ezihlukene ze-terrain kanye nezidingo zomsebenzi. Izandla ezinezinzwa ezihlanganisiwe nesixwayiso, ukuhlikinzela abasebenzi ngempendulo yesikhathi sangempela kumandla abo akubamba okulinganiselwe kanye nokuphepha okuphelele.

Izakhiwo ezifinyeleleka ngokomzimba sibalulekile ekunakekelweni kwezempilo okubandakanya konke. Imtholampilo yasemakhaya ingaqiniseka ukufinyelela ngokufaka ama-ramp, ama-lifters, ukwenza lula ukungena kwesihlalo ezinamasondo. Ukunweba iminyango kanye nemigwaqo ye-hall ukuze kuhlaliswe izihlalo ezinamasondo kanye nezinsiza kusebenza zokuhamba. Ukuhlinzeka ngezindlu zangasese ezifinyelelekayo ezinemigoqo yokubamba.

Izingqinamba zezezimali ziyisithiyo esikhulu. Izindleko sokuhambela esikhungweni sezempilo singabiza kakhulu okwenza kube nzima ukuthi athole izinsizakalo zokuvimbela inzalo. Ngaphezu kwalokho, izindleko zindlela yokuvimbela inzalo uqobo kanye nanoma yiziphi izimali ezihambisanayo zingaba umthwalo omkhulu ukuthatha isikhathi emsebenzini ukuvakashela indawo yokunakekela kwempilo, nakhu ngahle kube nomphumela wemali elahlekile ekhulisa ubunzima bezezimali.